Xa ufika esibhedlele ungena nakowumphi na ugqirha okhoyo ngoba isibhedlela ayisosakho, sesikarhulumente. Isukuba usifuna uncedwe ngelo xesha uye ngalo kunokuba ulinde ugqirha othandwe nguwe ongamaziyo nentoba usube ephi ngelo xesha.

Abantu abanalwazi luphangaleleyo ngamayeza ngoba laa mayeza awanayo into echazayo nethi ixelwe intoba ukhona umehluko phakathi kwalaa mayeza awanikwayo. Umntu yiloo nto ethatha iyeza alisebenzise njengokuba exelelwe, kuba eyona nto uyixelelwayo yintoba lisebenza njani xa sube ufuna uphila.

Ewe, mhlobam, ndiyabona intoba uzifumene ezi pilisi kodwa kunganjani intoba uqale wenze uphando kwi-intanethi ukwenzele uzofumana ulwazi oluphangaleleyo ngazo? Ngoba kusenokwenzeka intobana ezi pilisi zibhaliwe kwi-intanethi. Kodwa ke xa ungazange wabona mntu uzisebenzisayo nokuthi abe nobungqina intoba ziyasebenza, ndicebisa ngokuba wenze uphando okanye ufumane umntu onokuthi akungqinele kuleyo into uyithethayo.

Ingqondo iyodwa yinto ebuthathaka ngoku kuba nzima ukwethemba into ezawuthi iphazamisane nengqondo yakho ukuze kulunge le nto uyifunayo.

Iikliniki zalapha ezilalini zikude kwaye uthi sowuyile ufike ixesha ofike ngalo sekugcwele abantu abaninzi uphele ungathathwa kodwa uhambe umgama omde.

Uxolo gqirha andikwazi uhamba apha ndingazifumananga ezi pilisi, ndicela undizamele into enothi indincede ngoba kudala ndiquqa apha ekliniki. Ayipheli le ntloko into okunayo iya isiba ngamandla ngoko andikwazi ukumelana nayo kude kukude kakhulu apho ndisuka khona.

Ewe, sinawo umbopheleleko ngokuba lilungu losapho lwethu, nantoni na into enothi yenzeke ayinawukwazi ukusombulula ngabahlobo sikhona nanjengosapho lwakhe.

Laa nto ithi ibangele intobana silinde ixesha elide abanye bethu baphele bengathathwa ezikliniki, nokuthi kucothozise iinkonzo kubangelwa kukuba mbalwa kwabantu abancedayo eziklinikhi.

Ewe, kuba abantu abakhulelweyo besoloko bebekwa phambili ezilayinini, bexatyiswa kunye namaxesha abo okuya ekliniki bewanikwa.

Phambili kokuba wenze i-CPR fanele unazo izixhobo ze-first aid. Kwaye intloko yaloo mntu uza kwenza kuye i-CPR iqwanyile kwenzele umoya ukwazi uphuma kakuhle.

Zinako iindlela ezingagangathwanga ukucothisa kuba zezi zithi zibangele iimoto ezininzi zixakeke ukugqitha kuzo. Ngoku kunako ukulibazisa nalapho iimoto fanela ziya khona zileqisile.

Bafundi into yokuba kukho umfundi okhulelweyo ayenzi nto bana kubekho iintlebo kunye ngaye. Mabani na ebenokuyenza impazamo yokuthi akhulelwe esesesikolweni. Ngoko umfundi okhulelweyo masimsekeni simnike inkxaso. Kuzawuba nzima nakomnye intobana akwazi intoba azichaze xa sube ekwimeko efana nolu hlobo.

Yimali engange-three hundred rand.

Into ebangela intoba abantu bangayi ukuya kugonya kukhona abantu abaye bathi bagule besakugonywa. Komnye angakwazi ukuva ngandlebe ethile kwaye yile nto ikhokhelele intoba ube nezinye izigulo ongazaziyo.

Ndandike ndaya ndayofuna iyeza lesisu kuba ndandise ndixhobile eklinikhi ndafika ndafumana iyeza lesisu ndaxelelwa intoba ndizawulisebenzisa njani, ndafika ke ndalisebenzisa endlini, nangoku isisu sam zange sibe nangxaki emva koko ndaye ndancedakala.

Into yoba xa utshaya futhi ugangxeleke kuyo yintoba xa sowungakhange ube nayo imali yokuthenga icuba uye ulifune kwabanye, banokwenzisa izinto ongazithandiyo ukuze ulifumane eli icuba. Kwaye icuba alilungelanga mpilo yakho nanjengomntana andingethandi ukubona ke ugula ngenxa yentoba usitshaya icuba.

Edolophini ezi ndawo azidla ngokufikelela msinya ngenxa yooceba abathatha ixesha intoba mabaphendule abahlali kwiindawo ezifana nasemaphandleni. Zidla ngovela kwiinto ezifana nooFacebook kube lapho ke bakwazi intoba mabathathe inxaxheba khona xa sebeba nintsi abantu abathethayo ngayo loo nto leyo.

Into enothi incede xa suba ndimdala befanele intoba unikwa imali enokuthi imkhathalele ngoba laa mali ayinikwayo ilungele ukutya nokuthi imse kuloo ndawo fanele uya kuyo kodwa ayimbangeli intoba akhathaleleke ngokupheleleyo njengomntu omdala.

Hayi, azange ndayibona kodwa iipowusta ezilolu hlobo zidla ngokuba ziipowusta ezifuna imali ebantwini. Ngoko umntu othi athembe nantoni na ngumntu othi aphele etyelwa imali ngaba bantu bayimigulukudu elolu hlobo. Ngoba nasekliniki xa sowuye ekliniki awudibani naliphi na iyeza elinyanga nantoni na iyeza liye lenzelwe into ethile intoba mayilinyange hayi yonke into.

Abantu abaphila kunye nentsholongwane kagawulayo bamele ukutya iziqhamo eziya egazini basawugqiba basebenzise idyasi kamkhwenyana xa besenza ucantsi.

Ubhuti owayesebenza emgodini warhogola uthuli kuba wayehlala phantsi komgodi ixesha elide wafumana isifuba. Wancedakala ngokuthi abheke eklinikhi.

Amayeza esifo afumaneka ekliniki okanye esibhedlele ngexesha uthi ufumaniswe ngayo unesifo esithile uye ufumane loo mayeza okukunceda, kwaye uthi xa usube uphelelwe ngawo kunyanzeleke intoba uphindele apho ukhona ufumene khona amayeza mahala.